Ukwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana, kunenzuzo kakhulu yokuthi iziguli ziyakwazi ukonga imali kanye nesikhathi sokuthi zihambe zisuke lapho zihlala khona ziya kubona odokotela. Kanti uma belashwa ngokuxhumana kuyasiza ukuthi bonge bathole kahle nemithi yabo abayidingayo ngalesi sikhathi ikakhulukazi laba abakhulile kanye nalaba abakhubazekile. Izinselela ezibakhona uma ngabe i-nethiwekhi ingasebenzi kahle, njengoba yonke into yenziwa ikakhulukazi kwezokuxhumana.

Uhlele lokufaka i-Wi-Fi yamahhala ezindaweni zasemakhaya, lungabasiza kakhulu kubafundi, ngokuthi abafundi uma ngabe kunezinto abazibhekayo eziphathelene nokufunda kwezifundo zabo, bangakwazi ukuluthola lonke lolo lwazi abaludingayo. Uma ngabe kunama-projects abawenzayo, adinga ukuthi benze ama-research, bangakwazi futhi ukuthi bathole ulwazi abalidingayo ngaleso sikhathi. Kanti nabantu abasha ababheka umsebenzi bangakwazi ukuthi bangene kumawebhusayithi babheke umsebenzi lowo abawudingayo besebenzisa yona i-Wi-Fi. Kanti noma sebe apulayela imisebenzi abayidingayo kungasiza ukuthi basende ama-application benze kanye nama-CV abo.

Umama ngingamusiza ukuthi afinyelele ku-akhawunti yakhe ngokuthi, akwazi ukuthi acele imininingane emisha ezokwazi ukuthi akwazi ukungena kwi-akhawunti yakhe. Ngokuthi uma ngabe sebemusendela, bangasebenzisa ne-imeyili yakhe, ukuthi yiziphi izindlela ekumele azilandela ukuze akwazi ukuthi aphinde afinyelele kwi-akhawunti yakhe. Ngingamusiza ngokuthi, lolu hlelo ngilenze kanye naye, sisebenzisa wona umakhala ekhukhwini wakhe ukuthi sifinyelele kuleyo mininingwane. Akwazi ukuthola ne-password entsha ezomenza afinyelele kwi-akhawunti yakhe.

Izinhlelo zokusebenzisa ukuxhumana ziyasiza kakhulu futhi sezithuthukile njengoba kukwazi ukuthi uma kusetshenziswa ezokusebenzisana emaqenjini, zisiza ngoba inani lakhona alibizi kakhulu. niyakwazi ukuxhumana nabantu futhi abaningi, ngesikhathi esisodwa bathole imininingwane noma imiyalezo lena ofisa ukuyidlulisa. Kanti uma ngabe usebenzisa i-phone call, kusuke kuyinto kakhulukazi ephuthumayo ngaleso sikhathi. Kanti namanani ayo angaphezudlwana uma ngabe uqhathanisa nezokusebenzisa emaqenjini.

Amalungiselelo engingawenza kusangaphambili ukulungiselela izingxoxo zasemphakathini esiteshini somsakazo, ukuthi ngihlele ukuthi izihloko engizokhuluma ngazo ngalelo langa yiziphi. Nokuhlela ilanga engizokhuluma ngazo, kanye nesikhathi emsakazweni womphakathi. Bese ngimema izikhulumi eziqavile, ekuyizona ezinolwazi olunzulu ngalezo zihloko nangalezo zingxoxo zasemphakathini esizokhuluma ngazo esiteshini. Ukuze ingxoxo ijabulise, ngiphinde maphakathi nohlelo ngimeme umphakathi, amalunga amubalwa azofona akhulume ngaso leso sihloko ngolwazi lwabo.

Izinhlelo zesimo sezulu ezihehayo, ezokuthi umuntu omemezela.